Eya, ke a dumela gore kgwebo ya go rekisa dijo tsa setso e ka atlega gonne nna fa kele jaana ke rekisa dijo tsa setso. Ke mala megodu, ke papa, ke merogo, ke maungo, ke malana, kgwebo yaka ya atlega gonne, madi a e le goreng batho ba a patela ko di-resturent-eng mo e le goreng le di-chips tsa di-chips o kgona go tsone ka ditapole le o itlhele o ya go patala madi a mantsi. Mme go ja maungo ka nama ya kgogo ka papa, poleiti ya teng o itlhela e le diranta di le masometlhano fela.

Go ya ka nna ke tsaya gore batlhami ba fashion-e ya segompieno ba tseba mmereko wa bona ba tseba go dira thekenoloji le gore ba tle ba re apese ka mokgwa o e le goreng o siame mme o a kgatlha. Ba dira mmereko o montle go fetelelela, go fetelela, go fetelela mme nna ke rata ka mokgwa o ba dirang ka teng gore di-fashion-e tsa bone ebe di-fashion-e tse di kwa godimo. E ne ke mokgwa o e leng gore o siame wa setso wa fashion-e go nale ka mokgwa o e le goreng ba tsaya setso ba se tlisa ka mokgwa wa fashion-e, mme nna ba nkgatlha e le ruri ba direla gore ke kgatlhegele go apara meaparo ya bona e e le goreng e ke meaparo ya setso mme setso se se ileng fashion-eng sa segompieno.

Ee, go nale setlhopha se ne ke se binela sa Setswana ke simolotse ke le dingwaga di le lesome go fitlha ngwaga wa sekete lekgolo lesome dile botlhano. Ka jalo setlhopha se ne ke se binela sa Setswana ke bagaka ba Setswana. Re ne re bina e le basetsana ba le tlhano le bashimane ba le tlhano, ba rotlhe ga re kopane re ne re le lesome. Mme ke ne ke ikgantsha ka setlhopha saka jaaka nna ke le moTswana gareng ga baTswana, ke le morolong mmina phiri e e thamaga ke re nna ne ke le motlotlo ebile ne ke itumelela ebile ne ke itumedisa ba bantsi mo lefolong le ke dulang go lona kere ke ile ke a rata.

Bontsi ba meletlo e e le goreng ya direga mo gae ke meletlo ya manyalo, ka manyalo batho ba nyalana mme go nale pina e nngwe ya ga mmaAusi e re kgarebe palama o ba reye o re lenna ke nyetswe pina eo ge e opelwa k'ore ga gona motho yo e leng gore o dula fatshe ba rotlhe re a emelela. A ruri le boleletse malome, a ruri le boleletse malome mo ja ditlhogo gore setlogolo se a nyalwa, gore setlogolo se a nyalwa mo lapeng. mmaAusi ene o kgara ka Setswana, Setswana tota gare ga diTswana ga gona pina e e le goreng ga ke e rate ya gagwe.

La mathomo re thoma ka go tlhatswa braai stand-e, braai stand-e eo re e tlhatswe, re e tlhatswe, re e tlhatswe fa re feditse go tlhatswa braai stand-e eo ya rona. Ra fetsa ra e kwa letsatsing ra e re ka aiye, ra e tshasa ka aiye, ra e tshasa ka aiye ga re fetsa ra re malatlha ka gare ga braai stand-e ga rentse re beile malatlha a le re emetse gore aiye e ome mo godimo ga braai stand-e ra tsaya tshipi ya braai stand-e ra re godimo ga braai stand-e ra light-a.

Ke lemogile sengwe ka baeteledipele ba, ba e leng goreng ke ba basadi ba nyenyefadiwa ebile ba tseelwa fatshe, go na le baeteledipele ba e le goreng ke banna. Boeteledipele ga bo reye gore o o nne monna gore o kgone go etelela batho batho ba ba rileng pele. Mo nakong ya go tshwana le e dilo di farologane, dikgwetlho tse e le gore basadi ba kopana le tsone ba e le goreng ke baeteledipele ke gore banna ga ba ba tlhomphe ebile ga ba ba thusi ka go etelela pele mo tlabe ba etelela pele teng ba tsaya gore ke bone batho ba e le goreng ba maleba go etelela pele. Mme ga e se nnete seo, o mongwe le o mongwe fa a na le dilo tse e leng gore o kgona go di berekisa go etelela pele o a kgona.